Motswalle, ke hapile tjhelete ka ho betjha dipapading ka Moqebelo. O hloka ho etsa tjena hee hore o betjhe, mme o bo o hape. O hloka ho sebedisa maano a ka o thusang ho eketsa menyetla ya hao ya ho hapa jwalo ka ho sebedisa system ya ho betjha ka dinomoro tsa dibapadi tse korang ka ho latela. Hape o ka sebedisa di-code tsa dihlopha kapa tsa sehlopha seo o lakatsang hore se ka hlola. Ena ke mokgwa e meng e kgahlisang haholo o ka e sebedisang ho betjha.

Sebapadi sa bolo seo ke se ratang ke Refiloe Jane. Ke sebapadi sa bolo ya maoto se ikgethileng. O a potlaka ha a tshwere bolo. Seo ke fumanang se kgahla ka ena, ke bokgoni ba hae ba ho bapala bolo le tshusumeletso e kgolo ka hare ho papadi. Ke sebapadi se se nyenyane se mahlahahlaha, se matla. Barwetsana ba bangata ba bapalang bolo ya maoto ba shebile ho yena.

Dumelang batswadi. Jwalo ka mosuwetsana, ke hlokometse hore baithuti ba rona ba bonahala ba kgathetse letsatsi lohle ha ba le ka mona ka phaposing. Ka hoo, ke ntse ke nahana hore na re ka etsang ho thusa bana ba na. Ke nahana hore ho ikwetlisa ho bohlokwa bakeng sa bophelo bo botle ba mmele le kelello ya bana. Ho ikwetlisa kgafetsa ho ka thusa ho ntlafatsa mehopolo, ho matlafatsa maemo a bokgoni esita le ho ntlafatsa tshebetso ya ngwana dithutong. Batswadi, ke kopa hore le fokotse nako ya bana ya ho shebella television mme le ba kgothalletse ho bapala ka mafolofolo haholwanyane.

Mmuso o ka fana ka ditjhelete bakeng sa matsapa a etelletsweng pele ke setjhaba seo sepheo sa ona e leng ho eketsa diphihlello tsa dibaka tse bulehileng bakeng sa dipapadi tsa boithapollo le tse ding. Sena se ka kenyelletsa ho fana ka dithuso bakeng sa dihlopha tsa setjhaba ho ntlafatsa le ho boloka dibaka tsa setjhaba, di bolokehile mme di hlwekile.

Tshebediso e fetelletseng ya di-smart phone e ka lebisa hore motho a itsheke thajana, ka ha batho ba qeta nako e ngata ba sebedisa disebediswa tsa bona ho feta ho ba le metswalle kapa ba malapa. Tshebediso e fetelletseng ya di-smartphone e ka kenya mathata a fapaneng a bophelo bo botle ba mmele, ho kenyelletsa botenya, lefu la tswekere, le lefu la pelo. Nako e telele ya screen e ka baka kgatello ya mahlo, le ho eketsa kotsi ya mathata a pono ho motho.

E meng ya melemo ya ho bapala dipapadi mmeleng ya rona, di ntlafatsa boroko bo botle. Ho ikwetlisa, ho kenyeletsa le ho bapala dipapadi ho ka thusa ho ntlafatsa boleng ba boroko le nako. Sena se bohlokwa bakeng sa bophelo bo botle ba rona. Di thusa ka taolo ya boima ba mmele. Ho bapala dipapadi ho thusa ho tjhesa mafura a seng hantle mmeleng ya rona. Ho boloka boima ba mmele bo le botle. Ho ikwetlisa kamehla ho ka boela wa ntlafatsa ho fokotsa kotsi e amanang le mathata a bophelo ba botenya. Ho bapala dipapadi ho ntlafatsa bophelo bo botle ba pelo, le ho ntlafatsa tshebetso e ntle ya kelello. Sena se ntlafatsa bophelo bo botle ka kakaretso bophelong ba motho.

Sekolong sa ka ke mefuta e mehlano ya dipapadi. Dipapadi tsena ke bolotlwa , bolo ya maoto, bolo ya matsoho, chess le cricket. Nna ke bapetse bolotlwa. Bolotlwa ke papadi ya bolo e bapalwang ke banana. E natefela haholo, mme e hloka tshebedisano mmoho ha dibapadi ho fihlella sepheo sa bona sa ho hapa.

Batho ba nkileng karolo e kgolo papading ena ke mokwetlisi wa ka. Mokwetlisi ya neng a nkwetlisa ka boiphihlelo bo boholo, o mphile tataiso ya bohlokwa. A arolelana tsebo ya hae le nna. A nthusa ho matlafatsa tsebo le maano a ka. Dibapadi mmoho le nna, Ke ne ke sebedisana mmoho le ba bang ba neng ba na le thahasello e tshwanang le ya ka. Re kgothaletsa tlhodisano e ntle le ho thusana ho arolelana tsebo. Batswadi ba ka le metswalle, batswadi ba ka le metswalle ba tsheheditse haholo, ba mpha kgothatso ka tshehetso ya maikutlo ka dinako tsohle, ha ne ke ba hloka.